Ngingayihlabela imbuzi intombazane, ngiyibonge ukuthi isikhulile, ngiyifake iziphandla futhi ngiyigqokise okwezisiko.

Kuvumelekile nje yingoba kwakuyisuku.

Amakhono afundisa khona amantombazane, ukupheka emlilweni ovulelekile, ukugaya immbila ngesandla, ukugcina ukudla ngokusetshenziswa izindlela zemvelo, kanye futhi ukuthunga ubuhlali nomata ngokuluka. Amakhono kamuva ayesiza abantu besifazane abaningi ukuba bathole imali.

Ubuntu kuchaza ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu, ngakho-ke ngingabachazela ukuthi sonke la emhlabeni sabantu fanele siphilisane, sizame futhi nokuzwana.

Imibala nemibala esuke imbethe ikhombisa izinto eziningi esizulwini njengombala omhlophe, ukhombisa ukuba msulwa yingokomoya, ukuthula nothando.

Kuneculo oliculwayo uma kushadwa elithi umakoti ungowethu siyavuma kusuke kuyiculo lelo eliveza ukuthi umakoti usengowethu ngempela uselotsholiwe.

Ukusokwa emasikweni amaXhosa kusuke kulungiselela umfana ukuthi abe yindoda azazi ukuthi useyinsizwa ephelele.

Ipapa, wumngqushu nomqombothi uwona osuke uveza ukuthi ngempela ngempela umcimbi womshado lo osuke wenzeka and akujwayele ukuthi wenzeke lezo zinto zingekho.

Adlala indima yokubungazwa kumaZulu ukuthi kusenziwa izinto ngendlela okwakwenziwa ngazo ngezikhathi zakudala.

Abantu besilisa kakhulukazi abantu abadala ibona abathatha izinqumo zokuthi umngcwabo uzohamba kanjani, ibona abakhetha la ekuzoncwatshelwa khona. Abantu besimame bona umsebenzi wabo ukulungisa ukudla ukuze makufika abantu bakwazi ukuthi badle.

Ngingamubuza ukuthi ingabe ukulungele yini ukwenza lo mcimbi ngiphinde ngimbuze ukuthi uyazi yini zonke izinto ezizokwenzeka nanokuthi wawusuphelile lo mcimbi uzobe uchaze ukuthini.

Ugogo ngamphekela ujeqe nosu. Wayengave ejabulile, waze wancoma ukuthi, hhayi ngathi ukudla kwami kumnandi and wabuza ukuthi futhi ngingaphinda yini ngimphekele kona.

Kukhona la engangiswele khona ngingenakho ukudla, kodwa ngakwazi ukuthi ngiphume ngiye emphakathini ngicele usizo ngathuka kabi ngoba ngakwazi ukuthola usizo lokudla. Yila engabona khona ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu.

Umfundi engasebenzisa izigubhu ezishawayo uma elungisa umdanso wakhe. Izigubhu zisetshenziswa kakhulu esiZulwini noma kushawa indlamu.

Ezulwini kunokukhumbula nokuxhumanisana nedlozi, bese kuba inhlonipho, bese kuba isililo, umdudo, bese kuba ukungena. Wonke la masiko amasiko angamele akhohlwe uma kukhulunywa ngomngcwabo.

Kungawalimaza kakhulu amantombazane uma kungenziwa lokho, ngoba amantombazane angakhohlwa ukuba amantombazane aziphathise kwabantu besilisa. Lokho-ke angeke kuze kube kuhle emphakathini.

Lolu siko usiko lakudala elalenziwa emandulo futhi libaluleke kakhulu kubafana ngoba liyabasiza ukuthi babe amadoda.

Makusuke kudanswa futhi kuculwa kusuke kuyindlela yokuxhumana nabangasekho, and kuyindlela yokubahlonipha.